Kungasiza kakhulu ukuthi kusebenziswe imithi yesintu ngoba umuntu uyaye afike esbhedlela or eklinikhi emtholampilo uthole ukuthi into emphethe ayidingi amaphilisi idinga wona umuthi wesintu yabo. Kungangcono nje uma kungathiwa iyatholakala ngoba iyasiza kakhulu, kakhulu khulu nje njengamanje siphila esimeni esinzima kakhulu la ugula khona kanti uguliswa izenzo nezinto zabantu abazenzayo la emhlabeni esiphila kuwona esikhathini samanje.

Ngiyacabanga ukuthi kungaba kubi kakhulu, kungaba kubi kakhulu ngoba okokuqala imishanguzo akufanele weqiwe isikhathi, ney'nsuku inyanga izobe isinkulu kakhulu ungayiphuzi. Abanye banezinga eliphezulu layo igciwane lengculazi. Angiboni ukuthi kungaba umthelela omuhle ukuthi bangayitholi bangaba sengcupheni enkulu kakhulu nathi singaba sengcupheni enkulu kakhulu ukuthi kube khona amalunga omndeni mhlawumpe esilahlekelana nawo amalungu omndeni esilahlekelayo ngokuthi mhlawumpe imishanguzo ayitholakali. Kungaba kubi kakhulu.

Mina ngokwami ngingafaka amaphosta emgaqweni noma ngifake ey'nkundleni zokuxhumana, abantu babe nolwazi lokuthi uma kungathiwa ezempilo, mhlawumpe alunalo usizo kwabanye abantu noma baba nosizo lwabantu abancane laba abanye abasele yini ekungafanele bayenze ukuze nabo basizakale. Kungabikhona ongeke aze asizakale ngenxa yokuthi mhlampe kukhona izinto ezingekho emtholampilo.

Umbono wami uthi nje engathi emtholampilo wabantu bezifo ey'phathelene nengqondo ukuthi engathi abantu abanaleso sifo bengabaphathisa okwabantu abaphilayo, bengabaphathisi okwabantu abanaleso sifo ukuze yonke into izohamba kahle bekwazi ukuhlalisana nabo futhi bakwazi ukuphila. Manje laba ababasizayo bavele babaphathise okwabantu abagulayo.

Kubaluleke kakhulu. Uma kungathiwa khuhlela abantu besifazane nabesilisa kungehla nezinga lokukhulelwa kwezingane ezincane kanye nokuzalwa kwey'ngane abantu abangazihleleli. Kuzosiza kakhulu nangokuthi umuntu umuntu nomuntu wakhe bazoy'hlelela bobabili ukuze kungabi khona izingane ezivelayo ezingahleliwe nanokuthi-ke kumele-ke kutshenziswe isivikelo nakhona khona kunjalo kuhlelwa. umndeni kumuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Kuzobamba iqhaza elikhulu lokuthi kungabikhona iy'ngane ey'ngapulaniwe ney'ngane zey'ngane ey'ncane kakhulu ekungakamele zibe abazali.

Umkhulu Ndlovu kumele aphathe umazisi, i-ID nekhophi, ikhophi yakhona ne-orijinali, aphathe nencwadi yekheli lakhe i-proof of address. Izona zinto ekumele ay'phathe.

Okungenzeka ukuthi, uma kuwukuthi imikhiqizo ayihloliwe, mhlampe imgulise umuntu uma kukhona umuntu oyithathayo oyisebenzisayo noma kuwukuthi ngoba umuntu lo engaphilile, mhlampe le nto ayithathayo imikhiqizo leyo ayiqondene nalento emphethe. Mhlawumbe kungaba ukuthi imuholele ekuthenini ahamba emtholampilo noma ahamba esibhedlela, mhlawumpe futhi alahlekelwe impilo yakhe.

Mhlawumpe ohulumeni engabagqugquzela ngokuthi athi hlambe bazokhushulelwa imali yeholo or nokuthi mhlawumbe bathembiswe izindawo ezi-right, mhlampe abangahlala kuzona ezibe nogesi zibe namanzi khona la behlala khona. Noma kungafanele nje ukuze baze bagqugquzelwe ngezinto ezikanjalo cause onesi, nobahlengikazi kahle kahle fanele balo banakekele abantu abagulayo kungaze kube ukuthi mhlampe bayayigqugquzelwa ngokuthi mhlawumbe kube khona izinto abayitholayo. Kodwa-ke ngoba emakhaya, abantu abaningi abakujabuleli ukuhlala emakhaya. Sekungaba yilokho-ke kokuthi mhlambe batshelwe ukuthi mhlawumbe bazonikwa izindlu ezi-right ey'zoba namanzi nogesi eduzane nanoma ukuthi-ke mhlawumbe kuthiwa bazokhushulelwa-ke imali kancane ukuze bekwazi ukuthi nabo bengazweli kakhulu ukuthi basendaweni esemakhaya.

Iy'ngozi zokuthembela kwiy'nyanga ukuthi okungenzeka ukuthi ukugula kwakho akuqondene nokuthi welashwe ngesiZulu. Mhlawumpe idinga odokotela nokuthi u-check-we ngaphakathi ukuthi ikuphi la ogula khona nanokuthi akukho yini mhlawumbe ukuthi uhlinzwe noma kudingakala ukuthi wenziweni ushekhwe nje kahle kahle. Manje kulezi zinto zesiZulu unikwa into yokuphuza nje, mhlawumbe into yokuphalaza mhlawumbe futhi into yokuthi ustime kuphela yabo, okungenzeka ukuthi mhlawumbe ukugula kwakho ukugula okungaphakathi nanokuthi mhlawumbe kudinga imjovo, kudinga amaphilisi nokuthi u-check-we nje kahle ngaphakathi ukuthi ikuphi la ekungekho right khona ekudinga ukulungiswa khona ngoba ungaphuza lokhu kwesiZulu kanti mhlawumbe into idinga usizo oluphuthumayo, ugcine ulahlekelwe impilo yakho.

Amakhambi endabuko engake ngawasebenzisa amakhambi okuyiklina okusitima ukugquma. Ngake ngawasebenzisela cause into engiyibonayo yayi-like isichitho ebusweni bami, yayingiphoqa ukuthi ngistime, ukuze ususo bami buzobuyela esimweni. So ngagquma-ke ngawasebenzisa ngasebenzisa kwaze kwaphela lezo yinsuku ezikalelwe ngaba-right. Yangisiza ngokuthi nje isuke yonke into eyayisebusweni bami ngokulekelelana nezinto engangiyigcoba ebusweni.

Kungaba kubi kakhulu uma kungathiwa imishanguzo yabo ayibikhona ngoba isifo lesi se-TB siyathelelana. Uma kungathiwa imishanguzo yakhona ayitholakali, lokho kungaba umbangela wokuthi kugcine kugula abanye abantu abasondelene nabo abasuke benayo leyo, leso sifo leso. Ngesifiso sami nje ukuthi nje kungathiwa nje ingahlezi ikhona imishanguzo yayo i-TB ukuze abanye abantu bangakwazi ukuthi bathelelane ngaso lesi sifo siqhubeke sibhebhetheke.